Lokho kuyosigcina kusithinta kabuhlungu vele ngoba uma uzoshintsha imithetho yomdlalo kuzosuke sekudlalwe ngendlela efuna wuwe. And lokho kuzogcina sekuhola izimpi, kungagcina sekungasadlaliswane kahle ngoba usuke utshintshe imithetho wena. Kufanele ukuthi siyilandele imithetho yemidlalo njengoba ingakhona kuze neqembu eliguqukayo likwazi ukuphumelela, likwazi ukusebenzisana. Manje uma kuzoba nomuntu ozotshintsha umthetho angeke sisasebenzisane ngendlela ekumele sisebenzisane ngayo ngoba imithetho isishintshile. Lo owutshintshile usefuna senze ngendlela athanda ngayo. Lokho kuzosiholela ukuba singasazwani siyiqembu, kudale izimpi.

Ngingakhanda, ngingakhanda i-space esincane nje duze nepaki lapho khona ngizobeka khona lezi nsimbi zami noma ngibeke khona lezinto zokusebenza ezincane. Lokho kuzokwenza ukuba, uma kucedwa ukujima noma ukudlala ibhola, uhambe uyosebenza kancane ngalezo zinsimbi uzivocavoce kuze amathambo azohlala alulekile, ukwazi ukwazi nokuzivocavoca ingcondo ihlale ihluzekile. Kodwa lokho kuzodinga i-space esincane nje, ikhalanyana ephakhi. Kungabi yindawo yonke uzitholele eceleni kwakho okuncane, ufake kahle lezinsimbi zokujima noma lezi ezokusebenza ukuze nazo izingane zihlale zijabulile. Noma sesicedile ukudlala zihambe ziyozivocavoca.

Ngicabanga ukuba kungaba yindlela yokuzithandela kube yindlela engaphakathi nendawo. Lokho kudala ukuba noma yimuphi umfundi odlala imidlalo yesikolo akhuthazake, kube khona izinto abazoziwina uma sebecedile ukudlala, bahambe izindawo ezihlukile kuze imidlalo yabo ibe mnandi, bakhuthazeke ukuba kumele bawine la bazodlalela khona. Lokho kuzosuke kuye ngomfundi ukuba uyayithanda leyo nto noma uphoqelekile ukuba ayidlale. Ukuze isikole sizohlala siwina, isikole sizohlala sihamba phambili.